Ndingaziva ndikhubekile kuba khange ndiyisebenzise kwaye ndiyikhuphele imali kwaye iidatha zangoku amaxabiso wazo aphezulu.

Idatha endidla ngoyisebenzisa idla ngokuba ngoo-one gigabyte bedatha ngosuku kuba ndiye ndibe ngumntu omamela umculo nothunyelelwa umculo nosenda ii-recordings nofowunayo ngedatha ndifowuna ngoWhatsApp, so iyasebenziseka kakhulu.

Yake yandiphelela idatha ndingalindelanga. Emva koko ndacela abantu ukuba bakwazi ukundixhumanisa sikwazi ukubolekisana ngedatha, ngeefowuni iifowuni ziyakwazi ukuyenza laa nto. So, ndacenga omnye weetshomi wabahlobo bam ukuba andincede ngeedatha zakhe nam ndizokwazi akunantsika ukuthumela loo miyalezo ebantwini.

Yho, ndiyijonga kanye kuba iyandichazela kuye kungene ingxelo etshoyo ukuba ndisebenzise idatha engakanani. Yiyo loo nto ndiyijonga kanye ngosuku.

Ayiyanelanga inyanga ngoba zikhona izinto esizithumelayo ezisondeleyo ngokomlinganiselo we-one gigabyte okanye izinto esizenzayo ngosuku ezilingene u-one gigabyte. Koko ke u-one gigabyte akamlingenanga inyanga ngoba zininzi izinto, siyafuna nofowuna sinxulumane nezalamane nezihlobo, sincokole ixesha elide ibe idatha ihamba nayo ingamanga.

Ewe, ikhona inethiwekhi efikelelekayo, nguTelkom kuba iidatha zakhe zikwixabiso elisezantsi kwaye xa uthenga iidatha zakhe iba khona imizuzu akupha yona, kuxhomekeka ngokwemali othenga ngayo ukuba ingakanani.

Kuthi qatha ii-gigabyte zedatha okanye kuthi qatha ukuba mandijonge eyam idatha ukuba ingakanani. Iba yinto efana nesikhumbuzo ukuba nam mandijonge eyam.

Ndingamkhomba ukuba asebenzise uTelkom kuba ngoyena unedatha ezinamaxabiso asezantsi kwaye uyafikeleleka kwaye inethiwekhi yakhe ayifane isokolise noba ukweyiphi na indawo iyafikeleleka.

Ikukuba kuthengiswe eyenyanga umntu azazi uba ukhupha eso saxa okanye bafakele iWi-Fi kwimizi ngemizi eziza kubhatalwa ngenyanga xa kupeyiwe.

Ndingakhubeka kona ukhubeka kodwa ndingazincama ndizityande igila ndiyokuthenga enye idatha.

Mhlobo wam ndingamcela umhlobo wam ukuba yena ngokunokwakhe andinantsikele andijongele ezi zinto ndizobe ndizidinga zishotayo kwaye andithumelele kumntu okufuphi kum apha endlini onedatha, andithumelele kuye kwenzele ndizokwazi ukuzibona ndizikhuphele ndizibhale phantsi.

Akekho umntu ojonge amaxabiso or amaxabiso edatha ukuba ayenyuka kuba kwixesha langoku sekusetyenziswa ezi zinto zikhoyo zifana neeWi-Fi zine-satellite, kusetyenziswa zona ngoku kumaxesha akhoyo. Uyazi wena uba uyibhatala ngaloo mpela nyanga okanye ngaloo mini yomrholo wakho.